Ke ne ke ikutlwa ke thabile thata go le monate ke tsamaya le ba leloko la ka, re ya kwa motse kapa eleng Tape town. Re tsamaya ka leeto fela nje, re ile go ikhutsa le ba leloko la ka.

Ee e ne e le toro yaka gore ke se palame mme ke ile ka se palama fa ne ke tsamaya le ba leloko laka re ya Motsekapa. Re ya Cape Town re ile go ikhutsa. Ee e ne ele toro yaka gore ke se pagame, mme ke ile ka se pagama.

Ke akanya gore dibese ke dilo tse di siameng ka gobane ga ntsi re nna ko mafelong a a different, a sa tshwaneng and o tla fitlhela kwa ke nnang ko teng nna di taxi ga di yo. Go nna le dibese fela, so ga batho ba batla go tla ba tle go nchakela ba kgona gore and e ba palame dibese batle mo gonna so ke nagana gore ke ke tiriso e ntle ya dibese, go thusa batho, go kopanya batho, le gape ke nagana gore e cheap go fetisetsa taxi.

Ga ke soka ke kopana le mathata fa ke batla go dirisa karata e e botlhale, le gape ga ke motho o e leng gore o berekisa bese thata.

Dilo tse di dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese, ke bokgoni jwa go kgweetsa sentle, go itse melao ya ditsela, go kgona go laola bese e kgolo, le go tsenya polokego pele, tlhokomelo ya boitshwaro, go nna ka nako, go fitlha ka nako mo matsatsing otlhe a leeto, go thusa bapalami ba lebelele mokgwa o tshepegalang, go ela tlhoko polokego ya bapalami.

Bapalami ba bese ba sokola go ya kwa mmerekong ka gobane, ka nako e ya setraeke, ha gona bese e nngwe, ga gona bese e le gore ya tsamaya kwa straateng. Ga go a dumelwa gore ba tsamaye, ke nagana gore go botoka gore motho a itse gore ha bese e le kwa setraeke e a itse gore o kgona go berekisa eng go ya ko mmerekong, e ka ba taxi.

Ke nagana go netefatsa tsamaiso e tlhamaletseng. Fa bese e nngwe e diega e ama letse dingwe kao fela mo tseleng eo, go thusa bapalami, batho ba ithaopang go tsena mo beseng ba itseng gore e tla fitlha ka nako e e rileng, ba ka rulaganya leeto la bone go fokotsa phitlho ya di tsela. Tsamaiso e e nang le nako e e rileng e dira gore dipalangwa di seke tsa tsalana thata mo lefelong le lengwe, go tshegetsa tiro ya mokgweetsi, mokgweetsi o na le thulaganyo ya go fitlha le go ttswa mo mafelong ka nako e e beilweng.

Jeka se ke buile ga ke motho ya palamang bese, mare motlhang e leng gore ke a e palama a se le gore ke iphitlhele bese e nsiile, chehe ke dula ke le mo nakong ya bese ha le gore ke a e palama ka nako eo.